Mo setsong sa me, ba ne ba apara matlalo le ditlhare, mme fa ntse mengwaga e ya, ba tla ba apara diaparo tsa gompieno.

Ee, mo matsatsing a gompieno, mongwe le mongwe a ka apara setso ko meletlong, jaaka ya di-conference tse di botlhokwa.

Mesese ya maIndia di sireletsa mmele wa basadi, le go ba thusa gore ba se ka ba bonala mebele ya bone. Se se na le ditlamorago tse di nang le seriti.

Nnyaa, bašwa ba gompieno ba foufaditswe ke ditshwanelo. Seno se dira gore ba se ka ba lebala melao, metheo le boitsholo jwa bone.

Mo ditsong tse dingwe, tsela e o aparang ka yone e bua go le gontsi ka wena le ba lelapa la gago. Mabenyane a bontsha bontsi gore o humile, go apara sentle go tla bontsha gore o tswa mo lelapeng le le nang le maitseo.

Mo ditsong tse dintsi le mo madumeding a le mantsi, basadi ba ba nyetsweng ba kgothalediwa go apara ka tsela e e , gore ba bontshe boemo jwa bone jwa lenyalo le go tila go ngoka tlhokomelo e e feteletseng. Seno se ka akaretsa go apara diaparo tse di bipang letlalo le le ntsi, go tila ditaele tse di senolang thata, kgotsa go tlhopha mebala e e sa utlwaleng sentle.

Matlalo a diphologolo a ne a dirisiwa ka ntlha ya gore nna teng ga gona le go tshwanela ga tlelaemete. Fa seshweshwe, tlaletso ya moragonyana, e ne ya tuma ka ntlha ya go tshwarelela ga yona le di-pattern-e tse di matlhaga-tlhaga. Diaparo dingwe tse di tlwaelegileng tsa Setswana di akaretsa tshega lekarose tsa bana, le mosese tsa basadi.

Setso le diaparo tsa basadi di lomagane thata, ka diaparo di dira jaaka mofuta o o maatla wa puisano e e sa ya molomong, bontshang le go bopa boitshupo le mekgwa ya setso. Ditlhopho tsa fashion-e go tswa go ditaele le mebala e e rileng go ya go le mekgabiso di ka bontsha le morago la motho, la morafe, dingwao le maemo a gagwe mo setšhabeng, mo teng ga setso se se rileng.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno.

Ditso tse di farologaneng di na le tlhotlheletso e kgolo mo moaparong wa basadi, ka diaparo tsa setso di na le seabe se se botlhokwa mo go somareleng boswa jwa setso. Diaparo tsa setso gantsi di akaretsa dilo tse di tshwantshetsang, tse di bontshang hisitori ya setso, ditumelo le mekgwa ya setso.

Go kgaoganya diaparo ke dikarolo tsa banna le basadi, le fa go na le ditlhopho tse dingwe tsa uni-sex. Mo karolong ya banna go tlisa kgopolo ya gore diaparo di bofilwe ka tlholego le bong, seno se tlisa bong jo bo farologaneng jo bo ka nnang le selekanyo mo bathong ba ba sa tsamaisaneng le dikarolo tsa bone tsa setso kgotsa ditlhagiso.